Ibinzana elithi rainbow nation lithetha ukuthi kum apha kulo mhlaba siphila kuwo kukhona iintlobontlobo zabantu futhi kufuneka sihloniphe zonke kuba kwakulo mhlaba umnye singabantu sohlukene. Kukhona abantu abathanda isini esifanayo, umzekelo amadoda athanda amadoda, abafazi bathanda abafazi. Ibinzana elithi rainbow nation liquka nabo bonke abo bantu banjalo.

Ulwaphulomthetho endakhe ndava ngalo kwiilali ezikufuphi lelokuba abantu banorhwaphilizo ezikolweni, bayazenzela. Bafike bathathe ukutya kwesikolo abantu, abanye kwiikhontrakhi eziye zifike kwiilali baye bafune ukungena bengenazo iimpepha zomsebenzi.

Abazali abangatshatanga kubalulekile ukuba basebenzisane ukukhusela ekukhuliseni umntana wabo. Kufuneka bobabini babe neentsuku apho bazohlangana khona nomntwana lowo. Bachithe ixesha ndawonye, utata nomama, benika umntwana wabo imali njengesenzo sokubonisa uthando. Nokumnika inkxaso kwimidlalo ayidlalayo, abazali funeka babe bekhona. Kwiimithingi okanye iintlalo zasesikolweni, abazali bayadingeka bobabini ukuba babe khona, baye kuzo.

Umahluko wokuhlala elokishini nasedolophini kukuba xa uhlala elokishini ambalwa amathuba okuba uzive ukhuselekile. Kanti xa uhlala edolophini kukhona amapolisa akufutshane, kukhona abantu abagada idolophu leyo. Ngokunjalo xa ungumntu ohlala edolophini lunintsi okhuseleko.

Amagama esiXhosa, amanye angoku abolekwe kulwimi lwesiNgesi. Yingako abaqulunqi bezichazimagama zesiXhosa bakhe bohlulekile ngamanye amaxesha ukuqulunqa ngendlela echanekileyo.

Xa ndinokuva ukuba intombazana, intombazana yam encinci ithwelwe yayotshatiswa kumntu endingamaziyo, ndingaya emapoliseni ndiyokubika udaba olubi olundehleleyo. Ndenze isiqinisekiso sokuba intombazana yam iyebuya futhi abantu abenze eso sehlo bayavalelwa entolongweni ngenxa yokwenza ngaphandle kwemvume futhi ngaphandle kokuba kuvunyelwane ngamalungu osapho.

Ukuhlala kwabantu abangathethi lwimi lunye endaweni enye kuyanceda kakhulu kuba abantu baye bafumane ukuqondana nokwazana. Kwaziwane ngabantu ukuba sineemvelaphi ezingafaniyo, sinesiNtu esingafaniyo futhi sisuka kwiindawo ezingafaniyo. Xa kudibana iintlanga ngeentlanga abantu bayazana kangcono futhi abantu bayakhana, bayalungisana. Kuba khona uvisiswano phakathi kwezizwe ngezizwe, kubakho nomanyano, kuba khona uxolo, kuba khona uthando.

Into enokwenziwa kwizikolo ezifundisa ngesiNgesi kwikharityhulam ukuze abafundi abakhetha isiXhosa bazive basekhaya kwezo zikolo kukuba kubekho amaxesha apho kuzofundiswa ikharityhulam ngolwimi lwenkobe.

KwisiNtu sakwaXhosa into eye yenziwe ukuze kuthiwe isibini singejene okanye sithembisene, abantu bakulomfana baye baye kusapho lwakulomyeni base iinkomo zelobola. Futhi usapho lakulontokazi okanye lentombazana lwamkele ilobola okanye luvumelana nosapho lwakulomyeni ngamalungiselelo elobola. Xa kuthe kwagqitywa kwalotyoliswa, yonke into yayimpumelelo, kuye kuthiwe isibini eso singejene.

Xa nditshata mna ndingakhetha ukwenza umtshato omhlophe kuba ingoyena umtshato osele usaziwa futhi udumile kula maxesha siphila kuwo.

Into endenza ndibe nexhala yeyokubana andazi ukubana abantu bakulontombi bazofike babaphathe kanjani abantu basekhaya. Futhi andazi ukubana inkqubo yamalungiselelo okanye inkqubo yelobola ihamba njani phaa kulontombi kuba mna ndingumfana andivumelekanga ukuba ndiye ndiyoba yinxalenye yabantu abazoxoxa umcimbi welobola.